Ndi zwa ndeme uri mirafho miṱuku na mirafho i ḓaho vha ḓivhe u kona u bika zwiḽiwa zwa sialala izwi zwi tshi khou itela uri sialala ya vhoriṋe i sa fhalale kana hu sa swike hune ra laṱa maitele ashu a kale na u dzulela u vha nao ri tshielelwa mvelelo yashu sa vhavenḓa.

Ee ndo no ḓi wana ndi khou ḽora u vha na mbingano nda vha na muṱa wanga nda dzula na muṱa wanga na vhananga na miya ṅwana wa vhana miya vhananga ngauri a thi ṱoḓi uvha na ṅwana muthihi.

Ndi vhona unga tshine wa fanela u tshi dzhiela nzhele ndi u isa nwana wau fhethu hune ha vha murunduni une wo lugela kana wo vha murundu une wo ṅwalisiwa na vha mbekanyamushumo ya zwa mutakalo uri vhathu vhane vha kho shuma u ita murundu uyo ndi vhathu vhane vha ya zwikona nahone vho khwaṱhisedziwa nga vha muhasho wa zwa mutakalo.

Ndi vhona unga vhana vha zwino a vha tsha tou vha na dzangalelo ḽa u bika na u ḽa dovhi ngauri vhunzhi havho a vha ḓivhi nauri dovhi ndi mini nahone dovhi ḽi itiswa hani izwi zwi tshi kho itiswa nga uri mvelelo yashu i kho thoma u swika hune ya thoma u fhalala ha thoma u itiwa zwithu nga nḓila ya tshikhuwa kana nga nḓila ya ine ya ndi ya tshiisimani.

Ndi vhona unga vhathu vha nzulele ya vhupo ha mahayani vha kha ḓi tshila vhutshilo vhune ha sa tou ndi vhutshilo ha tshikale vhutshilo uvhu ndi vhutshilo hune vhathu vhane vha vha vho dzulelana vha kha ḓi dzula vha tshi farisana na musi muṅwe a khakhathini vha a kona u phalalana nzulelo yavho ya miṱa ndi miṱa ine ivha yo farana.

Ndi zwa ndeme ngauri vhathu vhane vha ḓo renga kha hoyo muthu vha ḓovha vha kho sedza kutshilele kwawe na vhuḓifari hawe uri ndi muthu ane a ḓi fara hani sa vhunga wa zwiḽiwa zwi zwithu zwine zwa vha na u ṱoḓa uri muthu avhe na vhudele uri zwi kone u tshimbila ndi ngazwo ndi tshi vhona uri muthu hoyo u fanela u vha na vhuḓifari ha vhuḓi na mafhungo a vhudele.

Kha kuambarele kwa vhathu vha vhanna tshithu tshine tsha to ita uri vha fhambanese na vhathu vha vhafumakadzi ndi tshiambaro tshine tsha vhidzwa upfhi sheḓo, sheḓo ndi ḽia ḽine ḽa to thivha vhudzimu nga phanḓa ḽa thivha na nga murahu khazwo dzula hetshi tshiambaro tshi lukiwa nga mukumba tshi lukiwa nga mukumba.

Ndi funa ṅwananga a tshi ambara zwiambaro zwenezwi zwi sa dini hune avha o ambara zwiambaro ṋamusi zwi si zwa madzina a vhidzaho fhedziha o ḓi to ambara nga nḓila ya u sumbedza vhudele na nḓila ya u sumbedza uri ṅwana uyo ukho ṱhogomeliwa.

Ndi nga ṱalutshedza ṅwananga uri arali a tshimbila a tshi ambara zwithu ngauri o vhona mugede o zwiambara hanga i kule kha vhutshilo ngauri u ḓo fhedzisela a tshi vho swika na hune a si tsha ambara zwithu zwine a vha akho ṱhonifha muvhili wawe hunga ndavha ya uri o vhona zwo ambariwa nga mugede.

Domba ndi miṅwe mitshino ya mvelele ya vhavenḓa ine ya tshiniwa nga vhathu vha tshifumakadzini. Domba ndi vhona ḽisa tshiniwi masiari ḽi tshiniwa vhusiku nahone vhathu vha vhafumakadzi vho ambara zwiambaro zwa mvelele ya tshivenḓa hu u itela u ṱhonifha mahosi na u ṱhonifha mvelele ya vhavenḓa.

Vhunzhi ha zwifhinga musi hu tshi itiwa murundu huwa vhidzwa havhala vhathu vho no pfhi ndi vhathu vho ḓaho u dabela avho vhathu ndi vhane vha vha vha vha kho thusa u vhona uri iyo nḓowetshumo i kho tshimbila hani ndi vhona uri ndi vhone vhane vha thusa na kha u vhona uri vhana vho ḓaho murunduni vho tsireledzea sa vhunga vha tshi ngavha vhanzhi ndi vhona unga na musi hungavha na khombo vha nga swika hune vha nga lwa na iyo khombo.

Ndi nga ṱalutshedza ha vha vhathu uri roṱhe hafhanoni na musi ri tshi khou takalela u nga ḽa zwiḽiwa na u ḽa zwiḽiwa zwa sialala sa musi ri vhanzhi ra nga farisana ri nga ṱavhanyedza ra fhedza u bika izwo zwiḽiwa nahone mihumbulo yashu i nga thusana sa vhunga hu si na muthu ane a ḓovha a khou ḓivha zwoṱhe husina nahone a si ḓivhe tshithu lune arali ra nga thusana ra farisana ri nga ṱavhanyedza ra ḽa nahone ra ḽa roṱhe.

Vhunzhi ha vhathu ha vha noni vhane vha vha na mirundu vha kone u ṱuṱuwedza vhathu uri vha ise vhana vhavho mirundoni nga murahu ha uri vha ḓo ḓi vha ṱalutshedza na u vha sumbedzisa uri na mirundu yo fhelelaho murundu uyo wo tshimbila zwavhuḓi a hu ngo vha vhona zwinwe zwo iteaho kana mafuvhalo zwino vha dzulele u ṱuṱuwedza vhathu uri vha ise vha na vho mirundoni iyo.

Sialala ya vhoriṋe i lavhelelwa uri muthu ambare nga nḓila i ṱhonifheaho a dovhe hafhu a ambare nga nḓila ine ya sumbedza uri ndi muthu wa muvenḓa a bvaho muṱani u ṱhonifheaho nahone und wa ṱhonifha mvelele nyambaro ya ano maḓuvha i vho sokou tou vha u ambara husi tshena ndavha uri vhathu vha kho ḓi ṱhonifha kana u ṱhonifha mivhili yavho.

Muthu wa muvenḓa wa mufumakadzi o maliwaho u lavhelelwa upfi a ambare nga nḓila i ṱhonifheaho nahone i nḓila ine muthu wa hone a ḓovha a khou kona u sumbedzea vhathuni na u kona u imise ya vhathuni lune na muthu omu malaho a ḓo ovha atshi ḓi hulisa nga uyo muthu.

Vhuṱambo uvhu ha musi vhana vha vhatukana vha tshi khou pembelela upfhi vha khovha vhanna ndi vhuṱambo vhune havha hogo musi i tshi kho fhisiwa hovhu ndi vhuṱambo vhune ha itiwa hu tshi khou sumbedziwa uri iyo hogo iyo yo fhela nahone vha thanga huvhala a vha tsha vha vhatukana vhonovha vhanna.

Musi hu tshi khou pfhi muthu a ḓe o ambara zwiambaro zwa sialala hu vha hu khou lavhelelwa upfi a ḓe o ambara zwiambaro zwine zwa vha na miṅwenda ya vhavenḓa sa u sumbedza mvelele ya vhavenḓa arali a wa iṅwe tshaka u ḓi ambara zwa yeneyo mvelelo ine a bva khayo.

Muthu wa mufumakadzi musi a tshi kho tikiwa nga muṱa wawe ndi lune ra vhona hone muṱa wawe u tshi swika hune wa mu thusa kha u mueletshedza nga zwa muṱani musi a tshi kho ḓo maliwa vha dovha hafhu vha thusa musi hu tshi khou swika hune ha dzudzanyiwa mamalo vha muṱa wawe ndi vhone vhane vha vha kho mu thusa muṱa wawe u dovha hafhu wa ni thusa kha u farisana musi hu tshi ḓovha u kho itiwa zwipiḓa zwa honoyo munyanya une wa ḓo vha u khou fariwa.

Ndi nga si kone u gudisa vhathu u bika tshidzimba sa vhunga na nṋe ndi sathu vhuya nda ḓi wana ndi khou bika tshidzimba kana ndi tshi khou vhona tshidzimba tshi tshi khou bikiwa.